Ha ke nka leeto le lekgutshwane, ke rata ho sebedisa tekesi. Hobane e fihla moo ke yang ka pelenyana, mme ka potlako.

Ha kgwedi e fela mohlaena, mme mokgolo wa ka o kena. Ke dula ke ntsha makgolo a mahlano ke a behella ka thoko ke a boloka. Hore e re mohlang mafura a nyolohang, ke tsebe hore ke na le tjhelete eo ke e behileng ka thoko e tla nthusa hore ke reke mafura.

Ha ke tshepe tekesi ena e tla nfihlisa moo ke yang ntse ke bolokehile. Ke ka hoo ke sa batleng ho e palama. Ke kopa le bitseng tekesi e nngwe, e sebetsang hantle. E tla re fihlisa moo re yang re bolokehile.

Tjhe, ka nnete nka se hobane matsatsing a hona jwale, ho sebediswa bana hore batho ba o emise mme e be ba o hlekefetsa kapa ba o lematsa ba nke koloi ya hao. Ka nnete nka feta fela e be ke a founa ke founela sepolesa, ke a ba jwetsa hore ho na le koloi e emeng ka tseleng e ka re ba hloka thuso.

Re utlwile hore batho ba etsa tjhelete e ntle e ba phedisang ka nthwena. Jwale kgwebong ena, ho hlokahala hore motho a be le koloi. Ho batlahala hore nna le motswalle wa ka, re boloke tjhelete re reke koloinyana e nyane. Eo ka yona re tla kgona hore re palamise batho ba re jwetse hore ba ya kae, e be ba re patala ha re ba fihlisa moo ba yang.

Eya ke e mong wa neng ba ipelaetsa hobane tjhelete eo o e ngata haholo ka nnete. Hobaneng ba ne ba sa hule tjhelete eo mokgolong wa rona, kgwedi hae fela kgwedi le kgwedi? Empa ba hule tjhelete ha nngwe, e seng ba kgethe hore re fetile ho kae toll gate-ing. Ba hule tjhelete ha nngwe haebane re tloha kapa re tswa ka hare ho province e nngwe re ya ho e nngwe.

Bohlokwa ba ho se kganne ka lebelo le leholo tseleng, ke hore mokganni a kgone ho laola koloi eo a tsamayang ka yona. Hore a kgone ho fihla moo a yang a bolokehile.

Ke tlo reka tekesi hobane ka tekesi nka kgona ho etsa tjhelete. Mme tjhelete eo ha ntse ke e bokella ke bokella, ka mora dikgwedi tse leshome le metso e mmedi. Nka kgona hore ke ithekele koloi e leng ya ka eo ke tla e sebedisa le lelapa la ka, ha tekesi e ntse nketsetsa tjhelete ka thoko.

Ba di fumana ka hore ba lefe mapolesa kapa ba patale tjotjo moo ho etsuwang di-licence. Hore ba kgone ho fumana licence ya sejwalejwale.

Eya di fitisa tshebeletso maqheku a rona. Hobane bese ebile theko e tlase ho feta tekesi. Hape bese e dula e tsamaya ka lebelo leo e tshwanetseng hore e tsamaye ka lona. Hape e fihlisa maqheku a rona a bolokehile moo a yang teng.

Ee, ka nnete ba tshwarwa hantle koloing tsa baeti. Hobane boholo ba batho ba ntse ba hlompha moriri o moputswa. Mme ba leka ka hohle hohle hore maqheku a rona a bone a hlomphehile ebile a hlokometswe.

Ka ha ke basebetsi mmoho ba ka, nka buisana le bona nkaba le kutlwelo bohloko. E be re a bua hore ba koleka bokae kgwedi le kgwedi hore re kgone ho reka mafura. E be le nna ke a ba feletsa ho ya mahaeng a bona.

Tjhe, nyollo ya bona ya selemo le selemo ha eng ame haholo. Hobane ha e nyolohe ha bohloko hakalo, e nyoloha hantle ho ntseng ke kgona ho e patala.

Sena se bakwa ke hore motho o a be a tswile madi a mangata haholo kapa a utlwile bohloko haholo hoo a sa kgoneng ho bo mamella. Hape ho hong ho ka etsahalang ke hore, ditseleng mo ho be le koloi tse ngata tse sitisang ambulance hore e fete.

Tjhe, ha e soka e nsiya. Hobane ke dula ke tseba lenane leo e tsamayang ka lona.

Ke hobane ho ya ka bona ba bona ba lahlehelwa ke tjhelete, ha batho ba kgetha ho tsamaya ka Bolt kapa ka Uber. Empa sena ha se jwalo, hobane batho ka nako e nngwe o thola ba tatile ba ya mosebetsing mme ba siuwe ke nako.

Tjhe, ha e na sebetsa. Hobane motho ya kgannang koloi o tlamehile hore a patalwe le yena a ka se batsamaisi feela mahala ho ya dingakeng.

Ke ile ka fihla Johannesburg, ke sa tsebe moo ke yang teng. Empa ka bona molaodi wa di-taxi mme ka ya ho yena ka kopa ho mo botsa hore a na tekesi e yang Soweto ke efeng? Ka nnete a mpontsha ntle le mathata, yaba ke a kena ke fihla moo ke yang.

Ee, ke ile ka se palama mme ke ya sekolong ke lo ngola teko eo ke neng ke tlamehile ho e ngola tsatsi leo. Tjhe, ha ba ntlatlapa haholo, ba ntlatlapile tjhelete eo ke neng ke lebelletse.

ra se palama sekorokoro, ya re kgohlopo koloi ho tloha toropong ho fihla mahaeng moo re yang teng. Mokganni wa koloi a sa kgathalle hore bapalami ba tletleba ba reng, yena a shebile pele fela a ya moo a yang. Ka nnete ne re utlwile bohloko.